Izinkundla zezokuxhumana zingathuthukisa ama-algorithms azo, ngokusebenzisa ubuhlakani bokufakelwa, bokuhlunga ubuxhwanguxhwangu, futhi zakhe izinqubamgomo eziqinile nezicacile zokulunganisela. Abasebenzisi badlala indima ebalulekile ngokubika okuqukethwe okungekekuhle nokulandela imithetho yenkundla. Ukubambisane, izinkundla, nabantu bangadala indawo ephephile nenobulungiswa for internet.

Nje, ama-trend-i amanje kumadivayisi ahlakaniphile, agxile ekuxhumaneni okusheshayo. Ukusebenzisa ubuhlakani bokufakelwa, AI, nokuhlanganiswa kwamadivayisi ngenethiwekhi ye-inthanethi yezinto, internet of things. Lokho kwenza amadivayisi ahlakaniphile, abe namandla okwenza imisebenzi eyinkimbinkimbi, ahlinze ngezixazululo ezenzakalayo, futhi anikeze ulwazi oluqondile kumsebenzisi empilweni yansuku zonke. Lokhu kuqinisa ukunethezeka, ukuphepha, nokonga isikhathi kusuka kumadivayisi asekhaya, afana nezikhala ezihlakaniphile, kuya kumathuluzi okokwelapha ahlakaniphile.

Idivayisi engiyeklamele ingaba isistimu ehlakaniphile. Ilawula ukusetshenziswa kwamanzi emakhaya asemaphandleni lapho inani lamanzi lingaguquki, futhi ukufinyelela kwamanzi kunzima. Le divayisi ingakwazi ukulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi ngaso sonke isikhathi, ibike lapho kudingeka ukonga, noma lapho kwenzeka ukuvusa, futhi ithumele izaziso kumsebenzisi ngesilula.